Batswadi ba ka ba ke ba ratang ke le founela ka mabapi le konteraka ela ne ntse ke le hlalosetsa ka yona, ke ile ka e fumana kontraka ena o ile a tlameha hore ke ye sekolong. Ho ke etse le leng la dipampiri lengolo ke kgone ho apply-a hape then ke ile ka apply-a hape mme ba nkile ba mpha yona kontraka eo ke e fumane ha jwale ke thabile haholo.

Diphoofolo ka nako tsohle di tlamehile di dule di le boemong bo botle. Phoofolo e tlamehile di hlatsuwe di be ntle, di kgabe ka matla ka matsoho, ka ntho tsa teng tlamehile di je, di be healthy o di rekele le letswai di kgone hore di kgone ho nwa metsi.

Ho ya poone o ka kenya poone ka hara metsi wa inela nakonyana then wa e sila, o ka etsa o ka pheha motoho ka yona wa pheha papa ya ho ja.

Tikoloho e re dulang ka yona e na le bothata ba mahodimo ba boemo ba mahodimo hobane ha pula e kana haholo kapa serame sa ba se ngata, pula ha e nele haholo e tsamaya ka dijalo mme ebe dimela tsa rona di ya tswa mobung, di tsamaya le mobu, di tsamaya le metsi le mobu e be le manyolo le ona a ya tsamaya. Ebe sebaka seo re lemelang ho sona se ba metsi.

Ee, ke kopa dikeletso ka ho nehelana ka poho hore ke dikeletso difeng ha ho nehelana ka dikolobe o se na poho and-e le ho tla diketsahalo tse tlang, latela ke difeng ditlamorao tsa ho nehelana ka dikolobe o se na poho.

Ke ile ka bona ketsahalo e ileng ya mmakatsa ka tse etsahalang ka tsa temo. Ke ne ke qala ho bona hore temo le yona e hloka letsatsi le serame, mara e seng serame se sekaalo hore tsa dintho tseo di lemeng di kgone ho tla hantle, di hlahe hantle ho di thola pula le letsatsi. Ka nako e one o tla bona di le tala, di le ntle, di kgahlisa.

Ha pula ena ho bontshahala hore dintho tseo di lemeng di tlo thola metsi, mme di tlo kgona ho nyoloha ka pelenyana. Ke hobane jwale, hobane ke hobane batho ba ba balemi, ba ne ba thabile, ba ne ba thabetse yona. Pula hobane ha pula ena e kena fatshe mobu o ba motle o kgona ho tshwara dintho tseo o di lemmeng hore di nyolohe ka pelenyana.

Ke kopa ho le ruta ka tsa temo hobane temo ke ntho e thabisang, ke ntho o ka iphedisang ka yona, ke ntho o ka etsang tjhelete ka yona.

Dilema tse hlahang naheng tseo ka di jang. Motswalle wa ka mokgotsi wa ka ke tseba moroho wa thepe, moroho wa thepe o ka o ja le ona wa hlaha naheng le ona wa hlaha wa mela naheng ke tseba mokopu le ona wa mela naheng.

E sebediswa seaparong se bobebe hore e seke ya bonahala ho haholo like bo hempe bo lesela la ka hare o ka e sebedisa hona moo.

Rapolasi a ka ela hloko ha hira basebetsi polasing ya hae tsa molao a ka ela hloko tse latelang. O tlameha a ho hira mohiri a nang le dipampiri tsa ka Afrika Borwa o tlameha ho hira mohiri a tsebang ka tsa temo.

Rapolasi o tshwanetse hore a hire mohiri a tla sebetsanang le ka lehola feela hore le seke la bolaya poone ya hae.

Rapolasi o tshwanetse hore a batle motho a tla mo thusa ka tsa ditjhelete le ka setoko sa hae, hore di tsamaya jwang hore a kgone ho bona tjhelete ho yena, a kgone ho bona hore polasi ya hae e mo etsetsa tjhelete.

Ee, bomme ba na le menyetla hore e be borapolasi bo mmapolasi hobane ho ba rapolasi or mmapolasi o so kgona ho ya sekolong o lo ithutela ho ba rapolasi or-e mmapolasi o thole lengolo la polasi

Malome ha o batla ho fumana tjhelete ya ho qala kgwebo eya ko bank-e o kadima tjhelete o kgone ho qala kgwebo lefatsheng la o qetang ho le thola.

Ha o boloka lebese, o tlameha o tshele ka hara ditonka, o lebehe fatshe mo ho pata moo ho phodileng hore re boloke botjha ba lona.

Thepa e bohlokwa polasing ya hao e jwalo ka trekere, ke hore ya ho thusa hore o kgone ho lema polasing ya hao e nyane le metjhini ya ho kotula ya ho kotula jwalo ka bo meroho bo dipoone polasing ya hao e nyane.

Ke sebedisa maano a hore ditjeho tsa mefuta e metle ke hore le sebedise internet ho patala ditjeho tsena o dutse ko ntlong hore di ye fatshe.

Ngwanaka o ka kgona ho ithuta dintho tse ngata o ntse o dutse ka tlung. O ka ithuta haholo ka tsa bolemi wena sebedisa feela marangrang o kgone hore o tswelle bophelong.

Hore ke bane le metsi a lekaneng for ho nwesetsa nka boloka metsi ka hore ke batle tanka e kgolo mo metsi a ka a tlo dulang a le ka mono. Nka etsa hore ke bene le pompo ya ka e tswang ka tlasa lefatshe.

Motswalle wa ka ke nahana hore mmuso o ka fokotsa tlala ka hore ho bulehe mapolasi a mang mona Afrika Borwa le naheng tse kantle tlala e ka fokotseha haholo ebile le barutwana ba be ba ithute ka tsa mapolasi.

Ha jwale mang le mang a ka lema ha e sa le ntho ya batho ba baholo fela hobane bohlokwa ba ho lema ke hore o ka kgona ho iketsetsa tjhelete ka ntho tse o di lemang hona polasing ya hao kapa kae kapa kae mo ka lemang teng.

Ne ke kopa keletso ya hore nka ntlafatsa jwang mobu wa ka hore dilema tsaka di ntlafale le tsona, hobane poone ya ka ha e sale ka moo e ne le ka teng. Boemo ba yona bo theohetse fatshe haholo.

Ha ditholwana tse ding di hlaya kwa, tse ding, di hlaya kwa, ke hore ke ka hoo ke ka lebaka la mobu oo le hore ditholwana di dumellana le teng o ka thola hore ditholwana tse ding di hlaha moo. Tse ding di hlaha mona ke ho bontsha hore mobu wa mo o loketse ditholwana tseo. Mobu wa kwa o loketse ditholwana tse kwana.

Re ne re kopa ho botsa hore re ka kgona ho fumana tjhelete e kae hore re qale projeke ya dinku. Re na le dibaka tse fapafapaneng mo re batlang ho qala projeke ya dinku teng re ne re kopa ho botsa le ka re thusa ka tjhelete e kae?

Nka eletsa batjha hore ba kene temong hore ba kgone ho iphedisa, ba thole le disebediswa tsa temo tse jwalo ka trekere hore e kgone hore e ba lemele, ba kgone ho thola le ditholwananyana tse itseng mono temong ya bona.

Ba ba tshosetsa ka hore ba tla kwala dipolasi tseo tsa bona tse nyenyana hobane ha di etse le ho etsa tjhelete.